Uma ngingakha isiteshi somsakazo wendawo yomphakathi, ngingenza isiqiniseko sokuthi ngiba nohlelo la engizobe ngikhulisa khona intsha. Lokhu kuzosiza umphakathi ngoba intsha yomphakathi izothola ukugqugquzeleka ngalolu hlelo. Ngiphinde futhi ngibe nezinhlelo zokuvula amathuba omsebenzi, nawo azoba abalaleli elizokhetha abalaleli abazokwazi ukuthi bazosebenza kulelo.

Ukucisha kukagesi kuyangiphazamisa kakhulu ngoba, angibe ngisakwazi ukwenza umsebenzi wami wesikole. Loku kungiphazamisa ngoba i-Wi-Fi isuke isicimile uma kucishwa ugesi. Izindlela engigcina sengiphoqelekile ukuthi ngenze ngazo, ngigcine sengiyoboleka imali yamadatha komakhelwane. Kanjalo-ke ngigcine sengingena ezikweletini, ngenxa yokuthi kumele ngiqale umsebenzi wesikole.

Nazi izindlela zokukhansela i-akhawunti yakho. Ngena kwi-akhawunti yakho. Iya kwama-setting e-akhawunti yakho. Khetha ukukhansela i-akhawunti. Vuma ukuthi ufuna ukuyikhansela i-akhawunti.

Izinhlelo ze-smartphone zenza ukusebenza kuba lula kakhulu ngoba yonke into engiyidingayo, njengokubhala amanothi, nokwenza uphenyo, ngikuthola kuyona i-smartphone yami. Ngiphinde ngikwazi ukuxhumana nabanye abasebenzi uma ngifuna sidingide ngomsebenzi esisuke siwenza.

Izinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili. Usuke ukhokhela idatha, osuke uzolisebenzisa manje. Kanti ikhontilaki usuke uzothenga idatha lesikhathi esithile noma ungeke ulisebenzise.

Isici esibalulekile kakhulu uma uzothenga imishini emisha, ukuthi uqinisekise ukuthi inaso isikhathi esilungisiwe ukuthi uzohlala isikhathi esithile usasebenza. Lapho uzokwazi ukuthi uma usuqala ukunika izinkinga, ukwazi ukuphindisela emuva.

Into eyenza inkundla yomculo eyodwa isebenziseke kalula kunenye, imali osuke uzoyikhokha noma ozoyikhipha uma uthenga umculo kulezi iy'nkundla. Kuphinde kubukwa nezinga lesithombe elizovela uma usubuka le miculo isidlala.

Izinzuzo ngalolu hlobo lokufunda lenza umfundi akhululeke afunde ngesikhathi asithandayo. Ayibi khona imali ezodingeka ukugibela ukuya esekilasini. Inani labafundi lizokwanda ngalesi senzo ngisho abahlala kude kakhulu. Izinselela zalendlela yokufunda, akubona bonke abafundi abazoba nendawo yokungena kwi-inthanethi. Kukhona abazokhululeka kakhulu bangawenzi umsebenzi wesikole ngoba bazi ukuthi abagadiwe uthisha.

Izici ngalolu hlelo lokubonisana, ukuthi ludinga ukuthi ube ne-inthanethi esheshayo, esebenza kahle uphinde uhlezi unamadatha. Kuzomele kube uwena ochazela umhlengikazi ukuthi uzwani emzimbeni wakho. Ngeke ukwazi futhi ukufihleka imininingwane yempilo yakho. Indlela yokuzilungiselela, thola indawo ekhanyayo ethule, sebenzisa idivayisi esebenza kahle, sebenzisa into ezokusiza ukwazi ukulalela kahle. Lungisa imininingwane yempilo yakho, owake wayithola esibhedlela.

Ngalesi senzo luyakheka ubumbano emphakathini ngenxa yokulalela izwi elilodwa. Umphakathi uyakwazi ukudlulisa izinkinga obhekene nazo baphinde bakwazi ukuzitholela bona izisombululo. Wonke umuntu uba nolwazi ukuthi emphakathini kwenzakalani aphinde akwazi ukuba nesandla ekutholeni isisombululo.

Izinselela ongabhekana nazo. Ukukhulisa imali yokuthenga i-Wi-Fi, nokukhokhela inkontilaki ozonifakela yona. Indlela engingayi nqoba ngayo le nkinga, ukucela uxhaso kwikhansela lendawo. Enye yezinselela futhi ukuthola ikhampani enamandla anele ukuthi ikwazi ukuthi i-Wi-Fi isebenze ilokishi lonke. Indlela engingayinqoba ngayo le nkinga, ukuthi ngithole ikhontilaki ezokwazi ukuthi iyigumbele phansi, kuyo yonke imigaqo i-Wi-Fi yala engihlala ngakhona.